Ekhaya sihlela isikhathi esisodwa sokuya siyobheka iyitshalo ukuba ziyakhula noma yikhona mhlawumbe eyidliwe inyoni. Njalo nje ngoLwesithathu kuyavukwa ekuseni kuyobhekwana ukuthi yonke into isahamba kahle njalo namanzi alinganele iyitshalo asesekhona. Konke lokhu sikwenza ngosuku lwesithathu kodwa kwenziwa ekuseni kakhulu ngoba emini ilanga lisuke lishise, lokho kusiza ngokuthi ukwazi ukubheka iyikhala neyitshalo zakho ukuthi yikhula kanjani. Ngoba uma kufika ilanga lokuvuna kuzodingeka ukuthi uwazi ukuthi yiziphi iyitshalo ezilungele ukuvunwa.

Ulwazi engathanda ukulufundisa isizukulwane eslandelayo ukuthi la okutshalwe khona bebozama mhlawumbe ukufaka onodoli, ngoba yibona akade besetshenziswa kudala ukuze iyinyoni zingafiki zidle iyitshalo noma mhlambe ziphazamise iyitshalo. Lokho bekusetshenziswa kakhulu esikhathini sakudala.

Ukufuduka ezindaweni zasemakhaya ukuya edolobheni kunemithelela eminingi ngoba abantu abatshalayo besuke sebehlukile, bayancipha bese lokho kunciphisa nezilimo ezisuke zitshaliwe. Kanti-ke, abantu abasuke befudukile baya emadolobheni bafike imisebenzi emisha edinga amakhono amaningi ahlukile.

Abantu bezinyosi bangazithola bengasakhoni ukukhiqiza izilimo eziningi, lokho kungadalwa ukuthi kusetshenziswe imithi ebulala izinambuzane bese ibulale nazo izinyosi, lokho kudalwa nawukuthi seziningi izinto ezisetshenziswayo ekutshaleni nokuthi kusize kukhuliswe iyitshalo emphakathini. Izinyosi azibe zisadingeka kakhulu, ingakho zigcine zibulawa nazo zonke ezinye iyinambuzane ezikhona.

Abalimi kwamele baqeqeshwe baziswe bazi nendawo ezima amanzi kakhulu, lokhu kuzosiza ukuthi bazi ukuthi iyitshalo azifakwa endaweni egcwala amanzi noma ema amanzi kakhulu. Lokhu kungaba nembangela yokuthi izitshalo zingakhuli kakhulu, nokukhiqizwa kwey'tshalo bese kuyehla ngoba iy'tshalo zisuke sezibulawe imvula.

Kunezindlela ezahlukene ezisimeme ezitholakalayo njengokuphikisa izikhumba zendalo ezivame ukusetshenziswa kumfashini, ukufethekisa noma ukudala izimpahla. Nazi ezimbalwa zazo izikhumba zobuchwepheshe, lezi zikhumba ezenziwa ngezinto ezingaveli ezilwaneni, njenge-polyester, noma i-polynil, noma izinto zemvelo ezifana ne-fungus leather noma izikhumba ezivela kumablokhi obhanana noma amanye amakhambi anemvelo. Lokhu kuzuzisa futhi kunciphisa umthelela wezinto ezifana negasi emishini nezinye izinto ezilimazayo ezihlobene nezimboni zezimvu.

Mina ngesingami nginganikela ngesikhathi sami ngokuthi ngibheke ukuthi wonke umuntu uyasebenza ngesikhathi esifanele, njalo nezitshalo ziyakhula lokho kuzosiza ukuthi uma iyitshalo seyiqhakazile, wonke umuntu akwazi ukuzuza imvuno yakho ngesikhathi esifanele.

Sawubona Phumlani Mdladla, ngilana nje namhlanje ngizobuza njalo ngizofunda kuwena ngoba unolwazi lokulima ukuthi, yiziphi iyinqumo osuyithathile kule sizini ezayo njengoba sonke salulekiwe ukuthi lisazona izulu. Ngilana nje, ngifuna ukwazi ukuthi wena uzomisa kanjani njalo ngikwazise nokuthi mina kule y'nkathi lezi uma linile izulu kakhulu, bengisiza ukuthi ngikwazi ukuvikela iyithelo noma iyitshalo. Ngiyisuse lapho okugcwala khona amanzi ngiyifake lapho okungagcwali khona amanzi, ukuze iyitshalo zikhule zibe inkulu sizokwazi ukuvuna sabelane kahle.

Sawubona Phumlani, ngilana nje namhlanje ngithanda ukwazi ukuthi kule sizini ezayo njengoba sazisiwe ukuthi imvula izohlupha, njengomlimi owaziwayo uzokwenzenjani ukuvikela iyitshalo zakho ukuthi zingatholakali zingasakhuli kahle ngenxa yemvula ezobe ihlasele. Iziphi iy'nyathelo ozoyithatha njalo uzokwazi ukukwenza ngesikhathi sini leso.

UBaba uMthembu uzodinga indawo evikelekile ukuthi ilanga lingashisi iy'nkukhu, bese njalo uma ikhona imvula inganethi inkukhu, inkukhu zikwazi ukulala kahle endaweni yazo, bese uzodinga indawo athenga kuyona ukudla kwazo inkukhu ukuze inkukhu zingalambi njalo. Bese adinge nendawo azokhona khona ukufakela iy'nkukhu amanzi .

Ngesingami ngicabanga ukuthi izinselelo abalimi abasha ababhekane nazo emakhaya ukungazi ukuthi lezi yitshalo bazoyidayisela bani ukuze bathole inzuzo, njalo abazi ukuthi lezi y'tshalo zizogcinwa kanjani ziphephile ukuze iy'nyoni zingafike zidle zonke lezi y'tshalo.

Izikhukhula zinomthelela omubi kakhulu emasimini nasezitshalweni ngoba uma zikhona izikhukhula izitshalo azikhoni ukuma kahle, kuba khona le sikhathi izitshalo ezitholakala sezifile noma seyihambe nazo iy'khukhula. Kanti-ke, namasimu nawo agcine engasabonakali eshabalala kungenxa yazo iy'khukhula ngoba kufike kugcwalise amanzi, kungabonakali nokuthi kutshalwe ini lapho emasimini.

Yebo, iyinkukhu zona ngike ngazifuya kanti iyinselelo esibe sibhekana nazo ngaso sonke isikhathi ukuntshontshwa kwazo izinkukhu, kanti kube khona njalo nokuthi iyinkukhu zigcwale kakhulu isikhala sokuba zihlale noma zilale singabi siningi. Kugcine kwenzakala ukuthi ezinye zeyinkukhu ziyantshontshwa noma zidliwa yizinja noma zihlaselwa iyinyoka, noma zihlaselwa ilona ukhozi.